Ke go ka ba tlhokomela. Ka go ba thusa go bona ditlhare le go ba tlhokomela ka go dirisa thekenoloji.

Nka rata fa ba ka tlhokomelwa ke ba lelapa la bone, ka gonne kwa dintlong tsa bagodi ba ka ntse ba sa tshwariwe pila, mme ba sa kry-e, ba sa hwetše thuso e ba e tlhokang.

Batsofe ba tseiwa jaaka metse metswedi ya botlhale, mme go ba tlhokomela go kaya gore o na le tlotlo.

Mo gongwe ga nke di tsaya maikutlo a rona malebana, ka gonne go tlhokomela motsofe go na le mosebetsi o le montsi, mme go ka ba botoka fa a ka nna kwa di ntlwaneng tsa batsofe.

Mo ditsong tsa Aforika Borwa, go akanywa gore motsofe o tshwanetse go tlhokomelwa ke ba lelapa la gagwe, mme fela, ga go itsewe gore go tlhokomela motsofe go tlhoka nako, go tlhoka madi, go tlhoka bojotlhe jwa gago le kitsisego.

Ke ditirelo tsa SASSA, ditirelo tsa thuso le kwa go tlhokomelwang bagodi teng.

Magae a bagodi a puiso, a e leng gore ba tlhokomela mogodi, mme o nna kwa teng. Mme fela o ba naya karata ya gago ya mogodi, yo we ya SASSA, ke yone a ka duelang ka yone.

Go tlhoka kitso ka ga magae a bagodi. Puso e ka netefatsa gore batho ba ka ruta batho ba selegae ka ga go tlhokomela bagodi, kwa ba ka nnang teng.

E ka tshwanelwa ke go ya kwa godimo fa inflation-e le yone e ya kwa godimo, ka gonne dilo di le dintsi di ile kwa godimo, jaaka dijo le mabone.

O ka etela di-office tsa SASSA, mme wa tlatsa foromo, mme o ka e amogela ka banka.

Madi a phenšene a kwa tlase, ka gonne ditlhwatlhwa tsa dijo, mabone, di kwa godimo go feta madi a phenšene a batsofe a ba a hwetšang.

Ka dingwaga di le sixty, mme ke go tshegofatsa ga puso, ga ikonomi ya puso.

Puso e ka ba direla dipalangwa gangwe mo kgweding.

Puso e ka ba direla dipalangwa tsa batsofe, tse di ka tsamayang mo ditseleng tse ba itseng gore ke batsofe, mme di a kgona go ba fitlhisa kwa sepetlele.

Go na le ba bereki ba puso ba ba tsamayang kgwedi ka kgwedi go tlhola bagodi, mme ba tlhola fa ba tlhoka sengwe le sengwe kwa tleliniking.

Ka gonne go sa kgathalesege gore mongwe o tlhaga a le kae. Motho o mongwe le o mongwe o na le tetla ya go fumana thuso ka tsa pholo.

Ke STI, flu.

Lebaka e le ikonomi, mme baagi ba ka tlhaela ke go kry-a kalafi.

Balwetsi ba tshwanelwa ke go reka melemo. Go netefatsa gore ba a fola.

Bantsi ba boifa gore ba ka hwetša ba tshwerwe ke malwetsi a a boitshegang, mme matsapa a ba a fitlhelang ke gore ba ema sebaka kwa ditleliniking, mme ba bonwa morago ga sebaka, e le kgale ba utlwa botlhoko.

Ke melao ya tleliniking, mme dikgoreletsi tse ba ka di fitlhelang ke go tlhoka thuso le go tlhoka didiriswa jaaka ditlhare.

Ke ne ka bona thuso ka bonako, mme ka imologa morwalo ka bonako.

Ba kgona go laola malwetsi a bona ka bonako pele a nna maswe, ka go sebedisa ditlhare le dipilisi.

Dithuto tsa boitekanelo le telemedicine.

Ka gonne batho bantsi ga ba batle go ya kwa ditleliniking tse di tletseng, mme ba kgona go nna ka malwetsi sebaka, mme a nne maswe.

Ka go ka tokafatsa botshelo jwa badiredi ba pholo.

Go lwala thata le go nna o sa itekanela, mme o ka bona thuso ya kalafi kwa ditleliniking.